Zinintsi nyhani iindlela okuquka ukuba ufumane imali yakho ngqo ebhankini yakho leyo wawuzibhalise ngayo. Uyakwazi nofumana imali yakho kwizitolo ezifana nooBoxer, ooPEP, iindawo ezifana nooShoprite mhlawumbi kwi-money market account yakho, ngoko kwaba lula akusanyanzelekanga umntu ufole. Kukhona nje iindlela ezilula ukuba umntu nje ayithathe okanye ayifumane ngqo ebhankini yakhe.

Kaloku xa ungumntu othenga umzi kuye kufumanise ke mhlawumbi uba lo mzi umthengi ephantsi kwegama lomntu othile okanye le yadi iphantsi kwegama okanye yanikwa umntu othile. Ngoko iba iye iphinde ibe ziindleko uba fanele xa uthenga lo mzi negama eli litshintshwe kufakwe wena kuba kaloku kufuneke kwaziwe uba le ndlu yeyakho kwaye ingaphantsi kwegama lakho. Kuba uba ayenzekanga loo nto uba sengxakini, abantu bale ndlu bangabuya nanini besithi le ndlu yeyabo. Kanti ke ngoku xa seyibaliwe ngaphantsi kwakho wabhatala lo ndleko yabhaliswa ngaphantsi kwakho, iye le ndlu ibe yeyakho iingalwisi.

Kaloku abantu abadala funeke umhlalise phantsi ukuze ayive le nto umbonise nendlela ebalulekileyo ngayo. Ngoko ke ndingamhlalisa phantsi ndimbalele okanye ndimbonise mhlawumbi abo bantu babengafakwanga kumasingcwabane ekwakunzima ukuba bangcwatywe. Ndimkhumbuze kaloku uba unguye nomzali kum kwaye andifuni ke umzali wam alahlwe okwenja. Ndimbonise futhi ukuba le nto ayenziwa ukuba umntu kusithiwa uzofa koko kulungiselelwa mhla yenzeka le nto. Kwaye kaloku ndimbonise ukuba yonke le nto ikukufa iyenzeka kwaye yenzeka nanini na, ngoko ke kukumhlalisa phantsi nje ndimcacisele ukubaluleka kwale nto.

Hayibo, kusekhona abantu mhlawumbi abacinga ngehlobo loba usemncinci? Kaloku xa use nale minyaka ungumntu oseqinisekileyo ngekusasa lakhe ukuba kufuneka abe njani. Ndingamcacisela le nto, akho minyaka umncinci ukuze uqale utyale imali yakho xa usanale minyaka sowungumntu oqinisekileyo ukuba ufuna ubomi bakhe bube njani kwaye le minyaka seyiminyaka okwaziyo ukuthi ingomso lakho lizoba njani. Kule minyaka sowuqinisekile, ngoko ke ndingamcacisela ndimkhumbuze kwaye ndimbonise iintanga zakhe mhlawumbi okanye abantu abasebefikelele kule minyaka abenza le nto uba baphila njani ngoku sebebadala. Yho!

Andinoba nangxaki kakhulu mna, ukuba bendiyazi kwakunyaka wam wokuqala ukuba le ibiyimalini yesibonelelo xa sele ndisebenza andinoba nangxaki kakhulu ukuyibhatala futhi. Koko futhi ndinganemincili yoba ndiyaphinde ndinikezelela abaza emva kwam nabo bazolifumana eli xham loba bafunde nabo baphangele bafane nam.

Eyona nto endiqonda uba abantu ibenza madolwanzima xa kuza kulo mba kumcimbi wokufa umntu usuke ajonge mhlawumbi iminyaka yakhe athelekise ukuba mhlawumbi akazufa kwangoku. Abanye abantu sesive kakhulu ngezinto zoomasingcwabene ezitya iimali, ezithatha iimali zabantu, ngoko ke abantu bayoyika ufaka iimali zabo kwiinto ezinjalo, uyabona. Futhi ke xa uthetha ngento yokufa nento yoomasingcwabane umntu uvele kube ngathi uzawufa ngoku okanye ikhona into ezakwenzeka kuye.

Umntu kufuneke athi engekayithengi neemoto abe ngumntu owenza i-research, umntu aphande kanzima ngeinshorensi azothi ayifune nefanele imoto yakhe nefanele ibhajethi yakhe azokwazi uyibhatala. Ngoko ke olona ngenelo umntu makaqale alenze kukuba aqale nje enze uphando afunde kabanzi ngemoto yakhe neendleko azothi azifake xa ethe wathenga le moto.